Kwelam icala andingethandi umntwana wam ayeke ukuthathwa yinqwelo emthathayo aye etekisini kuba kaloku ezi teksi ziyagcwala. Iiteksi aziqhubi ngendlela efanelekileyo endleleni azilandeli imigaqo yendlela, zisoloko ziqhutywa ngabantu abangakhathaliyo. Ndingaqhubeka ndikhwelisa umntwana wam kwinqwelo emthathayo, hayi iteksi.

Andiboni iyinto engaxhomisa amehlo into yokubhatala imali kwi-toll kuba zenziwa zachazwa ukuba kuzawufuneka zibhatelelwe, yiloo nto ke kumele ukuba sizibhatale .

Kuzindleko ukusebenzisa isithuthi sobuqu kuba kaloku uhamba uwedwa, uzogalela ipetroli uwedwa. Kanti xa ndihamba ngesithuthi sikawonkewonke ngumqhubi ogalela ipetroli kwaye le mali iphuma kuni nonke. Ngaloo ndlela ke ukhupha imali encinci kunokuba ubuhamba ngesithuthi sakho wedwa.

Le ndlela yothutho ingaluphucula kakhulu uhambo lwabantu ngesixeko kwisixeko sethu. Xa ndibona iGautrain ihamba ngesantya esiphezulu kakhulu, abantu bangafikelela kwiindawo abaya kuzo kwangethuba ngaphandle kokulibaziseka.

Ndingacebisa umhlobo wam afake ibhanti ndimxelele kwakhona izizathu zokuba kubalulekile ukufaka ibhanti xa uhamba ngemoto.

Leyo yinto esafuna ukuba ilungiswe kuba kaloku abaqhubi beemoto zikawonkewonke bacinga ukuba iindlela zilawulwa ngabo kanti akunjalo wonke umntu ungumqhubi unelungelo lokuba abe sendleleni. Kufanele ukuba sinikane amathuba xa omnye ekwazi ukuqhuba kwelinye icala omnye aqhube kwelinye icala, nakanjalo ungavumeli omnye umqhubi akulawule endleleni engeyoyakhe.

Ndicinga ukuba zikhona ezinye iindlela ezinokusetyenziswa eMzantsi Afrika ukuphucula iinkonzo zeeteksi. Okokuqala ukusetyenziswa kwe-speed point abantu bangaphathi imali kuba kaloku imali iyalahleka, abantu bayakhuthuzwa ezindleleni. Enye indlela kukuba abaqhubi beetekisi balandele imigaqo yendlela.

Iingxaki abahlangabezana nazo ziingxaki zeziyobisi nokungeniswa kweempahla ngokungekho mthethweni kweli lizwe nokungeniswa kwabantu ngokungekho mthethweni.

Ndivile ukuba kukho izikhalazo zokuba ndinifikisa emva kwexesha emsebenzini, ndiyayixolisela ke loo ndawo ndiza kuzama ukunyusa isantya, kodwa andizukwazi ukuqhuba ngaphezu kwesantya esibhalwe endleleni leyo ndizabe ndihamba kuyo.

Abaphangeli xa besebenzisa imoto enye ukuphangela bayakwazi ukuthi imali yabo bayilondoloze ngendlela yokuba xa ukhupha loo mali ngempelanyanga ibe yimali encinci kunokuba ubukhwela imoto yakho uzigalelela ipetroli yakho ngenyanga. Xa niliqela nisebenzisa imoto enye, niyonga kakhulu.

Ndingathanda kuncitshiswe kwiinqwelomoya ulibaziseko kuba luba luninzi kakhulu ulibaziseko kwiinqwelomoya. Kuncitshiswe nokuba kube kanti inqwelomoya ayifikanga ngexesha kwisikhululo apho kufanele ithathe khona abantu.